abantu abanayo imali yokuba bangangcwaba abantu babo ngaphandle kokuba babe nomasingcwabane. Ukulindisa abantu ixesha elide ngaphambi kokuba oomasingcwabane bahlawule, kungabenzela ixhala abantu de bazive bexinzelekile engqondweni. Ibe kuthathe nexesha elide okuba intlungu yabo yokufelwa ide iphole.

Debit card zenza ubomi bube lula. Zinceda ukwazi ukuthenga evenkileni usebenzisa ikhompyutha okanye ifowuni yakho ngaphandle kokuba uphathe imali eninzi kuwe, nenokufaka engxakini ukuba ingabonwa ngootsotsi. Ungasebenzisa i-debit card ukuze ukhuphe imali ebhankini ungadanga wangena ngaphakathi ebhankini. Ii-debit card zisebenzisa imali yakho, hayi imali oyityalayo okanye ebolekiweyo. Loo nto ingakunceda ungangeni ematyaleni. Ukuba ipini yakho uyigcina ikuwe ikhuselekile, ukusebenzisa i-debit card nako kukhuselekile. Xa usebenzisa i-debit card uyakwazi ukubona ukuba wenze ntoni ngemali yakho nangeemini obuthenge ngazo.

le app uyakwazi ukubhatala amatyala akhe esendlini, azathenge izinto ezifana nombane ne-airtime. Ukuba ugcina ipini yakhe ifihlakele kumntu wonke, akukho mntu unoyisebenzisa le app yakhe. Ukuba kulahleke ikhadi lakhe le bhanki uyakwazi ukusebenzisa le app kuze alivale ngokukhawuleza lingekafunyanwa ngootsotsi.

nceda intsapho ingabi noxanduva lokungcwaba umntu walo elimthandayo phezu koxinzeleko elinalo lokuswelekelwa. Kubakho imali esandleni enokunceda kubhataleke izinto intsapho yomntu engenamali yokuzibhatala kwangoko. Kunganceda kubhataleke namatyala ebenawo lowo ungasekhoyo.

Ndifuna ukwazi ukubana ndiza kubhatala malini ngenyanga. Ingakanani imali endinokuya ngayo kwagqirha enyakeni? Ingaba isibhedlele iyasibhatalela? Ukuba ewe, ngaba ikhona imali mna ekufuneka ndiyibhatale kuqala? Ukuba kunjalo, yimalini? Zeziphi izibhedlele noogqirha endivumela ukuba ndiye kubo? Ingaba iyawabhatalela amayeza ekufuneka ndiwafumene qho ngenyanga?